Halo, ke nna Lethabo ke founela banka ya lona. Ke rata ho tseba mabapi le polokelo ya ditswalo tsa tjhelete. Ke rata ho tseba hore le tlhalosetse mefutafuta ya ditswalo hore e sebetsa jwang. Ke rata ho beha tjhelete e tswale ka hare ho banka ya lona. Ke kopa le nhlalosetseng ka botlalo le nhlalosetseng le mefuta ya di ya ditswalo tse le nang le tsona, ka mo bankeng ya lona. Ka leboha haholo manejere.

Nna ke nna mosebetsi wa ka mo bankeng. Liena la ka, ke nna Lethabo ho re ke ho thuse ho bula account-e ho batlega ID. Ho batleha bopaki ba mo o dulang. Ha o se na bopaki ho batleha address-e bopaki ba address-e. Ha o se na bopaki ba mo o dulang hoba bona bopaki ba address. Ha ho ntho e nka ho thusang ka yona. Ee.

Se ke se utlwileng mabapi le di-stokvel-a ke hore batho ba tshaba le ditjhelete tsa batho. Ba inehela ditjhelete tsa batho ka hara setokofela, ba fetse ba tshabe ka tsona. Ke seo ke tshabang ho kenela stokvel-a.

Ee, nna ke ile ka thuswa ka potlako ka e fumana le tjhelete eo ba nrometseng yona. Le nna ke ile ka ba ka romela batho ba ke ba romela tjhelete ka mabenkele. Empa batho ba bangata ba complain-a ba re, batho ba sebetsang mabenkele ba utswa tjhelete ya bona. Ka hore ha ba fihla ba e fa batho ba ba ba rometseng tjhelete di-PIN-i le dinomoro tseo tsa ho ntsha tsheletse. Ha ba fihla mabenkeleng, ba fumana hore tjhelete e tswile.

Ke tla ithuta ho ba discipline hore he ke sa batle ho adima tjhelete, ha ke batle. Ke tla dula ka sebedisa tjhelete ya ka ya moholo ho adima tjhelete, ke bothata bo boholo haholo. Ka hore he nka patalela ko ho patela tjhelete eo ya batho. Ke tla etsa jwang?

Ba ka ya sekolong ba fiwa account number. Ba fihla ka tlung ba download-a App-e ya banka mo founung ya bona hore ba kgone ho patala sekolo jwang ka mehala.

Matsatsi ana ho botoka ka hore ha re sa ya diofising tsa UIF re ikeletsa website-eng ya UIF. Re kopa ho kenya thuso ko UIF.

Motswalle wa ka nna ne ke reka hore o fumane ditjhelete tsa ntate wa hao. Ho ka ba jwang o ipulele kgwebonyana ya ho aha meaho ya khiriso, hore o fumane sengwenyana. Ka hore he o ka ba wa e ja ka molomo, tjhelete eo e tlo fela. Wa se bone le hore o entse eng ka yona.

Nna be ke re batho ba seke ba tsetela tjhelete ya bona, ba itlohelele ho ya retirement-eng. Hore ba tle ba kgone ho iphepa ka tjhelete ya bona. Ka hore he o tsetela tjhelete ya hao selemo le selemo. Ha o tlo ya retirement-eng mmereko. O feela o tla be o se na selo, o se na tjhelete.

Le nna ke tsebile ka dikhampani tsa bongaka ka mohiri wa ka, le nna be ke sa di tsebe. Ke di sebetse mo mosebetsing ha ba tlile ba re tsebisa bona.

tsa cheque account di phahame ka hobane ha di tshwane le tsa di-savings account. Tjheke le saving account ha di tshwane. Saving accounts ke maphuthaditjhaba. Ha ena di-charges tse di ngata.